Mo nakong ya gompieno, re dirisa tekenoloji lefatshe ka bophara, mme seo se raya gore batho ba le bantsi ba dirisa madi a le a mantsi tota go reka data ka gore dilo di le tse ntsi mo matsatsing a kajeno di batla data gore di kgone go dira. Ka fao, batho ba senang tiro ba sokola e le ruri ka gore data e a bitsa ebile fa ba sena ditiro jaana, ga gona gore ba ka kgona go e reka ka nako tsotlhe.

Nka itumedisa fa nka kereya di-gig-i tse di leng two hundred, mme nka rata gore data eno e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi nngwe le nngwe.

Fa o batla go reka data, sa mathomo o tshwanetse ke go reka airtime. Fa o dirisa Telkom, o tlile go reka airtime ya Telkom, mme wa e lokela ka fa mogaleng wa gago. Fa o fetsa, o tlile go tobetsa star one two three hash go reka data ya More Nice, o tobetsa one. Fa o fetsa, go tlile go tlhagelela di-data go ya ka matsatsi kgotsa ka di-price, mme wena o tlile go kgetha price e e o e batlang, mme fa o fetsa e tlile go go botsa gore a o netefetse gore ke yona e o e batlang. O tlile go tobetsa one gape, mme data ya gago ba tlile go e lokela gona fao.

Fa data ya me e ka fela ka pele fa ke sena madi, ga gona se nka se dirang. Ke tlile go nna go fitlhela ke kereya madi a go ka reka e nngwe. Go ya ka nna, go netefatsa gore data e a bolokega, o tshwanetse ke go e dirisa sentle, o seke wa tsena mafaratlhatlha a e leng gore a dirisa data e le e ntsi, o seke wa lebelela me-movie ka yone, mme o seke wa tsena dilo tsa go tshwana le TikTok ka nako e telele ka gore ke tsona tse e leng gore dija data e le e ntsi, mme fa o dirisa bo dilo tsa go tshwana le WhatsApp ka nako eo le eo, data ya gago e tla bolokega.